Ga jaana nnyaa, mafelo a mantsi ga a na dintlo maithusetso tse di siameng tsa batho ba e le goreng ba na le dikgobalo mo mmeleng. Go riana ga re tswa mo, ka gore re naga e le goreng e sa ntsane e le nnye, mafelo a mantsi a ne a agetswe bogologolo. Go riana ke gone mo e le goreng ke gore re thoma go kopana re le ba ditšhaba le batho ba mefuta-futa e e farologaneng, re ka kgona gore re agisane re kgona go re re agele le batho ba botlhe mafelo a a tshwanetseng, a a lekaneng.

Kankere ya le kankere ya letlalo ke kankere e e le goreng e ka alafega ga batho ba ka boela mo go diriseng mere le melemo ya setso kana le go tsena mo mereng le melemo ya Sekgowa le thuto e okediwe gore e tle setšhaba sotlhe se itse gore re itshireletsa jang gore re kgone gore re itse go fola.

Ntsi ga nke motho a nna le manganga ga a bolediwa gore melemo ga e yo mo ditleliniking ka jalo bontsi ba rona ga re fetsa go utlwa kgang e ntseng jalo. Re a tloga re ya ko mabenkeleng a e leng gore a ka re rekisetsa ditlhare tseo, re tswa fela mo ngakeng re kopile gore a re kwalele lekwalo la gore ga re tsena mo mabenkeleng ao, re letleletswe gore re ka kgona gore re kry-e, re fitlhele makwalo, re fitlhele melemo e re e tlhokang.

Bontsi jwa melaetsa e e le goreng e teng mo metsweding ya tshedimosetso ya inthanete ke gore e kwalwa ke batho ba e leng gore bone ba badile dibuka mme ba sena maitseanape a a feteletseng ka malwetsi a ba buang ka one. Jaanong ga e le gore ko motho o e leng gore o tshepa melaetsa eo ya metswedi ya tshedimosetso, go fitlhela o le motho e leng gore o tshwara ke se, le sela, le sela. Ka gore o nna ntse o boa-boa ko inthaneteng o sa batlisise ko ngakeng ka nnete.

Di nyemisa mooko e le ruri. Di nyemisa mooko e dira gore motho a latlhegelwe ke tshepo mo maemong a boitekanelo ba ditirelo tsa puso, ka gore ga o sa tlhole o tla o kgona gore o ba tshepe le ba ga ka go raya ba re o tswa mokola ga o sa ba tshepa ka gore ga o itse gore ba bua nnete, kana ba fela pelo, kana ba tlaletswe ke batho, kana ba ke batho ba e leng gore ba batla gore mola o fokotsege ba kgone gore batswe mo tirong ba ye gae.

Nna mo nneteng nka se tseye dikgato tse di na leng ntwa mo teng ka gore nka di amogela. Lebaka la gore ke di amogele ke gore ke lemogile gore ditlhare tsena tsa setso ke ditlhare tse e le gore di buile gone yanong jaana ka maina a Sekgowa, ba di tsentse mo mabotlolong, rona re ntse re di feta mo nageng re di gataka ka maoto. Jaanong bone ba bone gore ba di tsenye mo mabotlolong ba di turise mme ge ba fetsa go turisa e be ba raya wena ba re seo sa setso seo ga se a siama for mmele wa gago. Mme ntse ba go direletse sona ba se tshetse ka fo gare ga se'o sekai, ke molora, molora wa mosi o o tswang mo mollong o a dirisiwa.

Lefatshe la nako ya kajeno le tletse dilo tse e le goreng di thata ka jalo kgwebo ya bolwetsi ba tlhaloganyo e teng e nna ntse e boa-boa. Jalo ba tlhoka kalafi, ba ne ba tlhoka ba fitlhela melemo ka ba bone ka ngaka e e ka ba thusang ka merero eo ya tlhaloganyo, ya boitekanelo jwa tlhaloganyo le kgatelelo ya tlhaloganyo.

Ba ka tsenelela maphate a di inšorense gore di ba duelele kana di-medical aid-te gore di ba thuse go duela ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa kalafi.

Phepo ya bana kwa sekolong e gabedi, ke bona e tswa mosola e tswela bana ba gore ba kgone gore ba lekane ka gore ba le goreng ba tswa ko matlong a dikobodikhutshwane ba fitlha ba sena go itshepa ba tlhoka tshepo mo go bone ka gore ba tlhabiwa ditlhong gore bana ba bangwe ba tlile go bona gore bone ga ba na madi a go ka reka dijo ko sekolong. Ka jalo ke bona e le thulaganyo e e le goreng e siame thata for go maatlafatseng megopolo ya bana.

E siame thata ka go thusa bana gore ba kgone gore ba nne le megopolo e tiileng ka go bona ba lekana ga ba ya mabenkeleng, ka gore ka nako ya dijo yo a senang madi o bo o fitlhele a iphitlha mo sekolong gore a seke a bonagala gore ene ga a na madi ga bana ba bangwe ba ja, ga a batle go nna mo gaufi le bone.

Go le gontsi o tshwanetse go itlhokomela ka tsa thobalano kana fa go dirisa di nnalete kana go ka kopanela madi le motho yo mongwe yo e le gore o na le bolwetsi bona ba lebolelamading. Bo thata bone fela bo ka kgona go laolega ga e le gore re a itlhokomela, mongwe le mongwe o a itlhokomela gore a kgone gore a tlhokomele mongwe le mongwe.

Mathata a rona a tlhagile thata ka ba ditšhaba ba e leng gore bone ba tlhaga kitso ya gore bo dirwa jang bonweenwee gore ba ka kgona gore ba fitlhelele, ba tsene mo khanseleng ya dingaka tsa seng tsa naga ya rona. Go tswa foo ga bone ke mo e leng gore motho wa teng o feleletsa e le gore o dira bonweenwee gore batho ba mo duele ena a sa bafe kalafi ya maemo a nnete kana a a kwa godimo.